Imidlalo yendabuko ingaphila mangase ithol'indlela yokuthi bay'bandakanye ngey'khathi zamanje zobuchwepheshe, iyona ndlela engaphelanga ngayo. Ngaphandle kwalokho cha angeke ikwazi impilo futhi sizophinde silahlekelwe isikhathi.

Ngingakhetha umsebenzi o-online ngenxa yokuthi ungenziwa nanoma yisiphi isikhathi futhi uzokhokha.

Umuntu nomuntu othol'ithuba lokukhetha kanye ukuze wonke umuntu akwazi ukudlala into ethandwa uyena.

Hawu, ngingakheth'kudlala ushumpu ngoba umdlalo esasikhula ngawo futhi ngiyazi ukuthi bangawujabulela nabo ngoba uyosikhumbu'zinto iy'khathi ezimnandi.

Imidlalo inomthelela omuhle futhi obalulekile ekuphileni impilo enokuphila phakathi ngoba uyanyakazisa umzimba uyakwazi ukugijima, okusho ukuthi manje umzimba wakho awuhlali uhleli endaweni eyodwa uyanyakaza.

Eyi kulesikhathi sobuchwepheshe sibuye sihluphe kodwa sibuye sibe sihle. Mangabe umuntu efuna ukufunda ngomdlalo thizeni, kuyasiza-ke ukuthi ubheke idivayisi lehlakaniphile, kodwa mangabe ubheke izinto ze-sport imidlalo leya ngaphandle kuba inkingana ngoba phela awukwazi ukudlala leyo mdlalo kuwona lamadivayisi lawo. Kumele uphumele ngaphandle udlale ukuze ukwazi ukuthi ubengcono.

Nomalanga kusho ukuthi-ke ngalapho amaqembu ngingaba neqembu engizolikhetha nami, ngithi mangilikhetha sengikhulumile nabaney'ngane. Kube yila sengikwazi ukumfaka khona noma ngala ukuze angasali ngaphandle akwaz'ukudlala.

Kubalulekile ukuthi kuzo zonke kuwowokonk'amakhodi emdlalo kubhekwe iy'mpahla zoku-protect-a okukhomba kona kushuthi ebholeni mhlawumbe ufake ama-shin guard, makwezombhoxo ufaka kukhona okwakhona okufakayo ngamalokhunjana ngama-gum guard izinto ezifana nalezo. Zonke lezozinto lezo izinto okumele zibhekwe zibe khona kuwowonke amakhodi before umdlali angene ngisho nokungena egrawundini.

Imidlalo iyasiza ngoba ingane ayididiseki noma ayiphazamiseki ezinye izinto kakhulu. Iyakwazi ukuthi ibhekane nomdlalo ibhekane nesikole okusho khona ukuthi ubungane buyahlala isikhathi esijana kunalengane engadlali imidlalo esikoleni.

Kukhon'umdlalo kwakuthiwa u-open gates esasikhula ngawo lowo mdlalo-ke abantu abaningi bayawazi ngenxa yokuthi ulula futhi, ungalula ngisho noma kuthiwa ngingawuhlela ngiwuhlele nabantu ukuze ukwazi ukudlaleka ube umcimbi omkhulu ongafak'abantu abadala ney'ngane.

Kunzima kona ukugwema ukulimala, kodwa into iy'kole ezingayenza ukufundisa iy'ngane indlela yokudlal'imidlalo ngendlela ephephile ikona kuphela okungenziwa ngoba ayikho indlela yokuthi ungak'gwema ngokuphelele ukulimala.

Kumele izikole zicaze zibheke ukuthi bangaki abafundi abafundayo kwamakhodi ahlukene, emva kwalokho bazokwazi-ukubheka ukuthi ikuphi iyiphi ikhodi nekhodi edingani nokubheka-ke ukuthi iyiphi ikhodi esinakho izinto before phambi kokuthi kubhekwe amanye amakhodi, ukuze kwaziwe ukuthi iyiphi ikhodi eshodayo, iyiphi ikhodi esinazo izinto.

Ukusho ukuthi cha, ayikho inkinga mangabe besafuna ukudlala bona bangadlala akunacala kodwa ubusucela ukuthi bakukhulule ukuze ukwazi ukuthi udlale udlal'into ozokwazi ukuthi ukhululeke ngayo, ngoba akusizi ukuthi uqhubeke wenze into ongakhululekile ngayo.